Seabe sa lekala jaaka tlamedi ya dijo se maleba thata mo nakong eno ka ntlha ya tlhagelelo ya pabalesego ya dijo le fa go ntse jalo, se tlhola ditiro leuba le merwalela, ditlhwatlhwa tsa dijo di ya tlhomana.

Mosola wa temothuo ke gore e tlamela ka motswedi wa lotseno le phokotso ya lehuma. Ka didiriso tse, tsa mogala mekgatlho e ka kgona go ikgolaganya le balemi ba kgakala ka ditshedimosetso tsa gore ba ka sireletsega ba thusiwa go jala dijalo jang.

Mekgwa ya basimolodi ya go tlhotlhora ke go rulaganyetsa kwa pele, dirisa di diriswa tse di siameng go ela tlhoko maemo a bosa le go boloka direkoto tsa go tlhotlhora. Mekgwa ya go paka e diriswa di diriswa tsa go paka tse di siameng kgotsa ditlhagiswa ka kelotlhoko. Go thibela tshenyo kwala ditlhagiswa ka kelotlhoko go netefatsa go supiwa go latediwa. Botlhokwa jwa go dirisa mekgwa e e siameng ke go netefatsa gore go nale nako e e siameng.

Maungo o na gantsi a na le sukiri, mme merogo yona gantsi e tlhoka bo letswai, di-spice. Mefuta ya merogo e nka e jalang ke spinach-e, khabitšhe, mmidi.

Tiro ya go ntsha matlalo a diphologolo ba dirisa thipa mo diphologolong tse di sa tsheleng kgotsa ba dirisa metšhini go ntsha letlalo mo diphologolong se sa tsheleng kgotsa se diriswa se sengwe. Tiro ya matlalo a diphologolo go tlhagisa tlhagiso ya letlalo, tlhagiso ya boboa, tiro ya setso le tiro ya kalafo.

Dirisa dithulaganyo tsa go nosetsa ka marothodi. Di nale go epa di-pipe ka fa tlase ga lefatshe le go bula tse di nnye mo di-pipe-ng. Go boloka metsi mo di kgaolong tse di omileng le go dirisa gape metsi a a leswe go tlhoma mogopolo mo boitekanelong jwa mmu. Go bonagala gore dijalo le di drone le di tshwantsho tsa satellite di dirisiwa go beela thoko dijalo.

Go netefatsa paka ya go gola e e atlegileng balemirui ba ka tsenela mekgatlho ya balemirui ya selegae. Ba ka bona fitlhelelo ya ditšhono tsa go dirisana mmogo dithutano le go solofela kgakololo. Mananeo a ke balemirui ba ba setseng ba feditseng go wetsa go rua. Motho a ka nna gape a tsaya karolo mo mananeong a dithuto puisano le katiso.

Karolo ya matamo mo go netefatseng gore baagi ba ba na le tlamelo e e tseneletseng ya metsi. Di thusa go boloka metsi a pula le go laola kelelo ya metsi go letla nosetso le kgolo ya dijalo. mo tikologong ya me ga gona letamo.

Merogo e e farologaneng e nale ditlhokego tse di rileng tsa tlelaemete mme balemirui ba tshwanetse go akanyetsa dintlha go netefatsa kgolo e e atlegileng ya dijalo. Sekao fa go tla mo themperetšheng merogo jaaka , cauliflower le di atlega mo dithemperetšheng tse di tsidifetseng. Dijalo tsa dinako e e bothitho ke ditamati, pepere. Marothodi jaaka pula morogo jaaka lettuce, spinach-e ditlhatsana di tlhoka bongola jo bo .

Bana ba ka tshela botshelo bo botoka ka go ya sekolong le go tsweleledisa dithuto tsa bona kwa pele.

Diromelwa kwa ntle tsa temothuo di bona madi a kwa ntle a a ka dirisiwang go reka dithoto le di direlwa go tswa kwa ntle. Gape di tlhama ditiro mo temothuong, go dira le go tsamaisa mme di na le seabe mo kgolong ya GDP ya naga.

Mekgwa e leng gore go bolaiwa diphologolo ke ka mokgwa o ntse go etsiwa mengwaga ya go feta le go feta ga gona gore botho kgotsa eng ke ka mokgwa o go etsiwang ke ka mokgwa o tshwantse go tsweleliwe pele ntse go etsiwa ka teng. Diphologolo ke diphologolo, batho ke batho.